Umngcwabo ondakhe ndaya kuwo apho kwenzeke into engalibalekiyo ngowaselokishini ebendikhe ndaya kuwo apha eMonti. Ndafumaniseka ukuba abantu abaphethe isingcwabo basele. Sathi sibuya emadlakeni ababesayifihla bakhupha ii-cooler box baqhuba bathi bavuyela umphefumlo lo ebephila apha.

Okona kutya kumnandi umakhulu wam seyisuka kundiphekela okwesiNtu yayiyisophi. Ndafika echuba umbona, xa ndimbuza uba wenza ntoni akandiphendula wase wandihleka, wathi uzayiva. Wapheka isophi ndicinga uba wenza umngqusho ndiqonda azange ndawubona onje, wandiphekela wandiphakela. Soze ndiyilibale loo mini wayengemnandi, lalingemnandi elo sophu. Emveni koko wandenzela amarhewu wabe kanti uyandigqiba.

Xa umntu ekude kuwe kulula ukumbeka izibakala ngoba akasondelanga. Ngoku into yokuba kukhangelwe impangelo kwiindawo ezikude kunekhaya iye ibangele ukuba kuhlale neentlanga ngeentlanga kwindawo enye. Leyo into ke ngoku iye inenze nazane kabanzi nazane ngcono. Kungabi lula ke ngoku ukubekana izibakala ngoba uyamqonda umntu usuka phi nengcinga yakhe. Uye umazi nehlobo ahlala ngalo nehlobo abaphila ngalo.

Ndiziva ingathi ndilahlekelwa yintombi kuba abona bantu uye ufumaniseke banentsebenzo ngamantombazana. Banqabile abafana bathi bokuzeka emzini bazithathe njengonyana wakuloo mzi basebenzele kuloo mzi. Into abayenzayo kukuthatha umfazi ayokusebenzela kokwabo bona babonakale ngaloo maxesha.

Isizathu sokuba abantu babuyele kwizindlu zabo ezilalini xa sele bethathe umhlalaphantsi kukuba isizathu sokuba baye edolophini kwasekuqaleni ngumsebenzi. Impilo yasedolophini yimpilo ekhawulezayo, yimpilo yabantu abazamayo, abasafuna ukuzama, abasafuna ukusebenza, abasafuna ukwenza imali. Kodwa xa usiya ezilalini uye ufike umoya ephantsi ezinzile. Kulapho abantu bafumana khona ukuphumla nokuthoba. Yonke into yokuba umntu ufuna uzinza athathe umhlalaphantsi ifumaneka ezilalini kunasedolophini.

Njengomntana okhulele ezilalini xa bendivuka ndizoya esikolweni bendiqale ndilungiselele umakhulu notamkhulu iti nesonka ukwaze ndizomka betyile. Ngoku ndenza iti nesonka ndikhawuleza ndityisa iityiphu zikamakhulu ukutya then ndiqinisekise ukuba iihagu zityile namathole alungiselelwe. Ugqiba kwam ndilungise ndinxibe. Ukunxiba kwam ndigqibile ukwenza izinto zam zokulungiselela ukuya esikolweni, ndihamba ngeenyawo umgama weeyure ezimbini yokuba ndifike esikolweni.

Kubalulekile ukufundisa ulutsha iiresiphi zokutya kwesiNtu, ngoba ukuba asikwazi ugcina izinto ezincinci njengeeresiphi zokutya kwesiNtu kubonakalisa ukuba sizawukwazi ugcina izithethe zethu nendlela esiphilisana ngayo, nendlela izinto zazisenziwa eMbo. Sifundise izizukulwana zezizukulwana ukuba yintoni ebalulekileyo.

Kwisizwe esintsundu abantwana abaziinkedama baye bayohlaliswa noomakhulu nootamkhulu ukuba basaphila. Ukuba abasaphili baye bahlaliswe noomakazi okanye oomalume, kodwa basahlaliswa kwalapha kusapho lwethu ngoba asinayo into yokuba ayingomntana wam lo. Umntana kamntakwethu okanye kadadewethu ngowam nam.